Njengodokotela okufanele enze i-consultation, nokubonisana nesiguli esisendaweni eqhelile nge-telemedicine, ngingasebenzisa umakhalekhukhwini ukuze ngikwazi ukuthi ngixoxe naye ngendlela yevidiyo. Ukuqinisekisa ukubonisana okushelelayo, ngingaqinisekisa ukuthi ukuxhumana kwami kwe-inthanethi noma idatha lami lanele ukuthi ngingenza lokho. Futhi ngimazise ngesikhathi lapho khona okumele abe-online ukuze sikwazi ukukhuluma.

Ukwenza izinhlelo zesimo sezulu ezihehayo nezifundisayo eziteshini zemisakazo, kuye kudingeke ukuthi kuqashwe labo abangongcweti ekwethuleni isimo sezulu futhi kuye kudingeke ukuthi basebenzise uhlobo oluthile lwamagama oluzoheha umphakathi.

Kubaluleke kakhulu ukuba inkundla ibe nekhono lokwabelana ngoba lokho kuye kukhulise izinga labantu abahambelana naleyo nkundla futhi kuye kusize kakhulu ekuthenini kusabalale imiyalezo efanelekile emphakathini. Kanti futhi kuye kukhulise izinga labantu bakuleyo nkundla okuyibona abathanda amamuvi kanye nemidlalo eyintandokazi.

Faka i-Wi-Fi yamahhala kungasiza kakhulu amabhizinisi asendaweni yangakithi ngoba labo abanikazi bamabhizinisi bangakhona ukukhangisa mahhala ngaphandle komthwalo wokuthenga idatha eliningi. Futhi namakhasimende angakhona ukubona izikhangiso mahhala online. Kanti futhi kungenzeka nalento online shopping kalula lapho khona bazofaka izicelo zempahla abayidingayo, bayikhokhele khona online, ebese futhi bacele ukulethelwa yona futhi khona online.

Kuyingozi kakhulu ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi lapho wenza izinto ezibucayi njengokubhanga ku-inthanethi noma ukufaka imininingwane yakho siqu. Ukulwa nalokhu kufanele ukuthi ubheke ungayisebenzisi nakancane i-Wi-Fi yomphakathi, okanye uqinisekise ukuthi iphephile na, nanokuthi abekho yini abakubonayo noma abangase belandelele okwenzayo online, bazithole sebefikile kwimininingwane yakho.

Njengomqondisi wezindaba wesiteshi somphakathi ofuna ukwethula uhlelo olusha lwezindaba zasendaweni yakwaMabulala. Engingakwenza ukuze ngisabalise lezi zindaba, ngingaye ngibandakanya amalunga omphakathi kulokho ukuba aphawule ngezinto ezenzeka emphakathini. Izicu, iziqu engingazicabanga ezimbi, ngokuthi okungenzeka ukuthi izinga lobugebengu noma labo abenza ubugebengu bangase belandelele isiteshi somsakazo noma izintatheli ngenxa yokuthi zidalula izenzo zabo ezingezinhle emphakathini.

Irutha iyasiza kakhulu ukuthi uhlale uxhumekile lapho kwenzeka i-load shedding, kuhamba ugesi. Lokhu kuyasiza ekuthenini ungalahlekelwa imiyalezo ebalulekile engangena ngama-e-mail, noma ngumlayezo nje wefoni futhi uhlale uxhumana nalabo bantu obathandayo ngaphandle kwezinkinga. Ngoba izimo eziphuthumayo ziyenzeka nalapho ugesi uhambile.

Ukhona umehluko phakathi kwe-Wi-Fi yasemadolobheni, neyasezindaweni zasemakhaya. I-Wi Fi yasemadolobheni iyanakekelwa isikhathi esiningi ngoba emadolobheni kunamabhizinisi, futhi idingeka kakhulu ukuze kungaphazamiseki ukusebenza kwezinto eziningi. Eyasemakhaya nakuba inakekelwa, kepha angeke kuze kufane ngoba amabhizinisi awekho maningi njengasemadolobheni, futhi ayisetshenziswa nje ngabantu abaningi.

Njengoba ngisohlelweni lomculo esiteshini somphakathi, amalungiselelo engingawenza ukuze ngiqinisekise ukuthi luhamba phambili ngokubiza abaculi, ebese bayamemezela ukuthi ngosuku oluthile bazosivakashela esiteshini basiculele bukhoma. Okanye bamemezele ukuthi kuyobe kudlala izingoma zabo, bazichaze kabanzi. Futhi umculo othinta abalaleli ngingawukhetha ngokubandakanya abalaleli ukuba bavote bakhethe loyo mculo ofuna ukuthi udlalwe.